Moahisane ha o batla ho stream-a ha re re streaming re buwa ka ho kgona ho shebella dintho tse se di tletse le tse fitileng tse e leng hore o hloka hore o di phethe o di shebelle botjha e o kgona ho di qala fatshe, o di shebelle botjha ebile ha o stream-a o kgona ho iponela ka mokgwa oo wena o batlang ka teng, o kgona ho kgutlisetsa morao ebile o kgona ho kgutlisetsa e papadi e bapalang pele kapa story se bapalang o kgona ho sebedisa pele o se kgutlisitse morao, o se emise moo o batlang ho emisa teng, o kgona ho etsa mabaka a hao o tlo dula fatshe o kgona ho sheba hape ditshwantsho tsa hao tse leng hore o no ntso di shebile streaming.

Ho ya ka tshebediso ya data e ke e sebedisang data e ke nahanang hore nka nsebeletsa kgweding ke data ya five ka gig. Ee, nka thabela hore e kene maqalong a kgwedi hore ke kgone hore ke tsebe hore ke e sebedisa kgwedi kaofela.

Ke ka kopa tshwarelo ka buwa le malome ke mo hlalosetsa hore se etsahetseng sa hore di-album tsa hae di tje e ne le phoso mme ke nka mo hla ka mo hla ka mo fa tlhahiso leseding ka hore a ka kgona hore a di download-e founung hape a be a di download cloud ke mo download e le tsona computer-eng moo ke nka mo kenyetsang tsona stick-in a kgone ho di mamela hobane ha jwale ntse ke se na tjhelete.

Ausi wa ka wa tseba na ho na le APP e bitswang ChatGPT mo mohaleng wa bona wa thekeng e bohlokwa haholo mme e thusa ba bangata le nna e ya nthusa haholo. Ha ho tluwa ka ho ngola dintho tsa sekolo le di-cover letter. Le wena ha o hloka thuso, ke kopa o ke ne teng ke tla o bontsha hore o kena jwang, o e sebedisa jwang ho mo hore le wena o kgone hore o e sebedise o be le tsebo e tshwanang le ya ba bang.

Taba ena na e na le dimpe le dintle tsa yona, mme ke tse ding tsa dintle tsa yona. Ke hore motho o kgona hore a boloke nako ya ho tswa a ye lebenkeleng a lo reka e ngwe hape ke hore o kgona ho boloka tjhelete hore a e sebedisetse mabaka a mang. Dimpe tsa yona ke hore tse ding tsa dintho tse hlahellang moo di inthaneteng ha di a loka ebile batho ba ne ba hiruwe di-magazine-ng le ditabeng le dikoranteng ba qetelletse ba fellwa ke mosebetsi.

Tsona ha di ya loka mme di ruta bana dintho tse seng hantle di fa batjha kelello ya hore ke tsela ya ho phela eo mo lefatsheng ebile ke yona tsela ya hore ba itshware jwalo. E senya batjha ba bangata le bana ba bangata kelello.

Hore o kgone ho thola Wi-Fi o tlameha ho reka router mabenkeleng a ikarabellang ka tlasa rona mme o patale tjhelete ya teng o be o patale tjhelete ya Wi-Fi moo ba tlang ba o fa di instruction kapa ba tlatla ba tla o kenyetsa yona hore o kgone ho light-a ba o kenyetse data.

Hajwale setjhabeng se se ke dulang ho sona re sebedisa Wi-Fi ya khampani e bitswang Net Nine Nine moo e leng bobebe ebile di-price tsa teng di leng fatshe. Empa ntse re se re re soka re thola Wi-Fi ya Mmuso moo re nka ra shebang hore price tsa teng di tsamaya jwang.